Batsadi, bakatisi le bagolo ba ka tshegetsa bašwa mo metshamekong ka go ba kgothatsa, go ba ruta boitshwaro jo bo siameng, go ba fa ditlamelo tse di tlhokegang, go ba ruta botlhokwa jwa botsogo le go ba fa ditšhono tsa go ikatisa. Seabe sa bone se thusa go godisa bašwa ka kitso le botsogo jo bo siameng.

Metshameko e ka thusa go fenya go tlhobaelwa le go nna ditlhong ka go oketsa boitshepo, go tsenya motho mo setlhopheng, go ritibatsa maikutlo, go ruta go amogela diphetlho, le go dira gore motho a ikutlwe botoka.

Metshameko ya electronic e ka baka mathata a botsogo le tlhaloganyo ka ntlha ya go tshameka ka nako e telele. Baatlelete ba metshameko ya setso bona ba itemogela dikotsi tsa mmele le kgatelelo ya kgaisano. Go fokotsa dikotsi batshameki ba e-sport ba tshwanetse go tlhoma melao ya nako. Go dirisa boiketliso le go ritibala, dirisa metshameko ka tekatekano go thusa go boloka botsogo jo bo siameng.

Go tshameka metshameko go thusa go matlafatsa mmele, go fokotsa kgatelelo ya maikutlo le go tokafatsa tirisanommogo le ba bangwe. Go kwa boela go thusa mo go ruteng boitshwaro le go tlhagisa mogopolo.

Setlhopha se ke se ratang mo nageng ya Aforika Borwa ke setlhopa sa Kaizer Chiefs se tshameka motshameko wa kgwele ya dinao. Ke se rata ka gonne se na le batshameki ba teng ba na le menagano e mentle le go feta moo ba ile ba nkgatlha ka gonne ba ile ba go feta go fitlha ba winner sejana se ba se win-neng sa sejana sa Nedbank. So ke ka goo ke rata setlhopha sa Kaizer Chiefs ke se rata ka gore go tloga kgale bonnyaneng ile ke a gola ntse e le setlhopha se leng kgale ke se rata gore why, goreng go le yalo le nna ga ke itse mme fela sone ke se rata ka mmele, pelo le moya, ke sa rata go feta setlhopha se ke se ratang mo Aforika Borwa setlhopha sa Kaizer Chiefs.

Dikolo di ka tlhama lenaneo le le akaretsang dithuto le metshameko go le ka go lekanya botlhokwa jwa tsone. Go rulaganya nako ka kelotlhoko go ka thusa bana go tsaya karolo mo dithutong le mo metshamekong ntle le go patelediwa. Metshameko e tshwanetse go tsewa jaaka karolo e botlhokwa ya thuto e maatlafatsang botsogo le botswerere. Go rutwa botlhokwa jwa taolo ya nako go ka thusa bana go fitlhelela diphitlho tsa sekolo le tsa metshameko. Tirisano-mmogo fa gare ga barutabana e ka tlhomamisa gore metshameko le dithuto di tsewe ka botlhokwa bo bo lekanang.

Metshameko ya mo inthaneteng e ka tlisa dikotsi tse di jaaka boferefere jwa marangrang, bosetlhogo jwa mantswe le thubakanyo ya tshedimosetso ya sephiri. Go sireletsa motho go botlhokwa go se ka wa ntsha tshedimosetso ya sephiri le go dirisa di-password tse nonofileng. Go tlhotlhomisa ditlhopaganyo tsa tshireletso go thusa go thibela go tsena mo akhaontong ka boferefere. Go ithuta ka maitlamo a tshireletso go thusa go lemoga dikgoka le go di tila ka kelotlhoko.

FIFA ke motshameko o ke o ratang tota nako e ke sa lebale ke fa ke tshamekile kgaisano e neng e thubakanya mo nakong e gagametseng. Ke ne ka ikutlwa ke tlhotlheletswa ka dira di togamaano tse di botlhale tsa go fenya kgaisano. Go bona tsela e ke fetogileng ka yone mo boitseanape e ne e le sengwe se ke tla se gopolang ka lobaka lo lo leele.

Metshameko e ka thusa bana go ithuta ka tsela e e itumedisang ka go kopanya kitso le boithabiso. E ba rotloetsa go nna le bokgoni jwa go tlhama dilo ka go ba tlhotlheletsa go akanya ka maatla le go rarabolola mathata. Metshameko e ba ruta go dirisa menagano le boikemisetso ba ithuta go ikemela le go dira dilo ka botswerere. Fa e diriswa sentle e ka tokafatsa tlhaloganya ya bone le bokgoni jwa go nna ba le kelotlhoko mo ditirong tsa letsatsi le letsatsi.

Madirelo a metshameko a tshwanetse go akaretsa dikgwetlho tse di farologaneng tsa metshameko, go netefatsa gore batho ba ditlhopha tsotlhe ba ka tsaya karolo. Go dira mafelo a leng bonolo go fitlhelelwa go thusa batho botlhe go akaretsa ba ba nang le ditlhokego tse di kgetlhegileng. Go dirisa thekenoloji le di porojeke tsa metshameko tsa mo inthaneteng go ka oketsa phitlhelelo ya batho ba ba sa kgoneng go tsenela ka sebele. Go tlhama di porojeke tsa tirisanommogo go ka thusa go netefatsa gore ditlhokega tsa setšhaba di le madirelo a teng.